Uyayibona-ke le mngani wami, ayihluphi, ayididizelisi. Uyabo, njengoba wazi ukuthi thina ndlemnyama sinezinto zethu zesintu sinemisamo. Ngosuku lokuqala umakoti uzoshada umshado wesintu, kuzobe kuvunulwe kushaywe indlamu, kukuhle kunjeya kulilizelwa, umfazi athelwe ngenyongo, abikwe emadlozini. Ebese ngosuku lwesibili, umfazi usengayigqoka-ke ingubo yakho emhlophe, ashade umshado wesiLungu, usungayigqoka isudu, nabakumisile kucwebezele kube njeya .

Ayikho into ebaluleke njengokudodiswa ukutshelwa nje ukuthi umuntu wesilisa uma eba yindoda uziphatha kanje, uma esuka ekubeni umfana esengena esigabeni sokuba yindoda. Lokhu kusiza kakhulu ekuthenini sikhule sizazi ukuthi yini elindeleke kithina. Bayasifundisa-ke ukuthi umuntu wesilisa uyiphatha kanjani. Thina nje endaweni yangakithi siyakhempa sibe nabantu abasifundisayo ukuthi umuntu wesilisa umphatha kanje umuntu wesifazane. Lokho kugcina kusiza kakhulu ey'ndaweni ezinobudlevu, eziyizizinda zodlame okushaywa kwabantu besifazane nabantwana. Indima nje eyidlalayo indlela yokudodiswa isisiza kakhulu siyintsha esakhula.

Amasiko amaningi abuye angahambisani nezenkolo, amasiko, isintu sakithi, ikakhulukazi athinta umsamu, abuye angahambisani nezinye iy'nkonzo njengey'nkolo zabasindisiweyo abangahambisani namadlozi. Kubuye kube amasiko okushisa impepho, okukhuluma emsamo. Abuye angahambisani-ke nezinye iy'nkolo ey'khona. Abanye babuye bangakholelwa ey'ntweni ey'thinta umsamo, bethi abalele abalele, ababakhonzi.

Baye bethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Ngiyakholelwa ekuthenini kubalulekile ukuthi noma ngabe kuhamba umuntu ongakanani, ekholwa engakholwa, kubalulekile ukuthi uma ngabe kukhona umuntu odlulileyo kube nomculo. Sebengakwenza-ke nalokho kwendlamu ngoba kwezinye iy'ndawo vele bayakwenza kodwa into ebalulekile kulokho komculo noma loku ukusina ukushaya indlamu, kubalulekile ukuthi kwenziwe ngenhlonipho, kukhumbuleke ukuthi akusikho emshadweni ekugcineni kwakho konke kusesifweni, kuhlonishiwe, kushoniwe. Ngoba abanye basuke bese bekwenza kube mawala kugcine sekukhohlakala ukuthi hhayi bo, sihanjelwe. Uma kuzokwenziwa .

Ukusingathwa komndeni kubaluleke kakhulu ngesikhathi sokulahlekelwa. Bahlatshelelelwe, baphiwe umculo ngale ndlela ngoba umculo uyampholisa umuntu osuke elimele. Bavulelwa ibhayibheli, batshelwe ukuthi hhayi, ngoba uNkulunkulu ebafulatele kepha bese kushaye isikhathi sokuthi azokulanda okungokwakhe owayebaboleke khona. Kuyasiza nje nomphakathi ngoba uma kudlule umuntu ilunga nje lomndeni kulimala umndeni nawo umphakathi uyathinteka, akulimali nje umndeni kuphela.